Ngokwami, isilwane ngosuku afanele sisebenze amahora adlulele kwamane. Isilwane naso njengomuntu sifanele sithole isikhathi la sithola khona amanzi sithole futhi nokudla. Isilwane sifanele sinakekelwe. Angeke silindele ukuthi isilwane singasebenza amahora ayishiyagalolunye ngosuku sibese singakhathali or singaguli.

Ukuze ngikhuphule izinga lempilo yomhlabathi kufanele ngisebenzise umanyolo noma into abayibiza nge-compost. Enye futhi into engingayenza ukuzama ukungasebenzisi amakhemikhali amaningi. Okunye futhi mhlampe ngingazama ukutshala izitshalo ezinjengabo bhontshisi nama-clover ngoba zona ziyakwazi ukuthi zikhuphule izinga lenhlabathi. Enye futhi into engingayenza ukujikelezisa kwezitshalo, singatshali izitshalo ezizodwa endaweni eyodwa. Okubalulekile futhi ukuthi ngihambe ngiyohlola i-PH balance yomhlabathi ngoba if inhlabathi i-too acidic noma i-too alkaline kuba khona inkinga.

Izindlela zokuvuna izitshalo ngezandla, ukuphothula noma ukwaphula ngesandla, ukuceba ngommese noma ngensimbi ebukhali, ukudonsa noma ukukhipha phansi. Ukuqiniseka kokuphepha kwabasebenzi. Amathuluzi afanele ukugcinwa esesimeni esihle, indlela abama ngayo abasebenzi kanye nendlela yabasebenza efanele. Ukuphumula okwanele nokuphuza amanzi, bathole nesikhathi sokudla esanele.

Khetha iphepha elenziwe kabusha noma elingena-bleach ukuze kuncishiswe umthelela kwemvelo. Yenza ukupakisha kube lula kancane, kube nokusebenza okukhulu ngaphandle kokusebenzisa izinto ezingenasidingo, usebenzise upende ongenawo amakhemikhali ayingozi. Uphinde futhi udale ukupakisha okungase kusetshenziswe kabili noma kube lula ukusebenzisa kabusha, uma kungenzeka yenza ukupakisha kube yingxenye yomkhiqizo.

Izindawo zokudla ze-farm to table ziwumqondo omusha. Lokhu kusho ukuthi ukudla kusha kunenani eliphezulu lamavithamini kanye nama-mineral. Izindawo zokudlela ezinjalo zisebenzisa nabalimi bendawo, okusiza umnotho wendawo futhi kukhuthaze abasebenzi basemakhaya. Kwehlisa izindleko zokuthutha nezokupakisha. Abantu futhi baphinde bafunde ngokuthi ukudla kuvela kuphi, kwenze ukuthi bakhone ukusiza abalimi.

Yebo, izizukulwane ezintsha kufanele ziqhubeke nokulima, kodwa-ke akuyona inkinga uma zikhetha neminye imisebenzi. Uma ziqhubeka nokulima, loku kusho ukuthi kuzokhona ukuthi kube nokudla okuyinsikelelo yokuphila. Bazokhona futhi ukuzimela nokwakha iminotho. Kuzovuseleleka izindawo zasemakhaya. Kanti nobuchwepheshe bamanje benza kube mnandi futhi kwenzeke kalula.

Kubalulekile uma usebenzisa amakhemikhali usebenzise amakhemikhali kuphela uma kudingeka, loku kubizwa nge-spot treatment. Futhi uphinde ukhethe amakhemikhali anobungane kwemvelo, loku kubizwa nge-eco-friendly noma ama-biodegradable chemicals. Ukulungisana inani elifanele, proper dosage and timing. Ukuhlanganisa nezinye izindlela zokulawula, integrated pest management.

UZenani Msweli, njengomuntu othanda ukutshala, ukuze aqale ukutshala, wahlolwa inhlabathi, waqalisa ukusebenzisa i-compost, wahlomisa ipulazi ngezitshalo ezivuselelayo, wabeka uhlelo lokushintshanisa izitshalo, wasebenzisa ulwazi olusuka kwi-inthanethi. UZenani uyisibonelo esiqhakazile sokuthi ukulungiselela inhlabathi ngempumelelo kuholela izitshalo eziphilile, umqhikizo omuhle futhi kuvikeleke nemvelo.

Yebo, ngicabanga ukuthi isenzo sokufuna ukuhlonza nokukha ukudla kwasendle mahhala, kufanele kufundisiwe ezikoleni ngoba ukwazi imvelo nokuziphilisa, ukugcina amasiko nemfundiso yendabuko, ukwandisa ulwazi lwezimpilo nempilo enhle, ukukhuthaza inhlonipho yemvelo. Nayi-ke inkinga layikhona, kungenzeka kube ingozi uma izitshalo ezingahlonzwa kahle njengoba ezinye zingaba yingozi noma zibe nobuthi. Futhi abanye abazali bangakhathazeka ukuthi abantwana bafunda izinto ezingahambisani nezinhlelo zesayensi yesimanje.

Yebo, kungaba indlela enamandla kakhulu yokubonisa uthando ngoba izofundisa ukubambisana nabanye, ukunakekela kwemvelo, ukunakekela labo abadinga usizo, ukwabelana ngezinsiza. Ingadi yomphakathi ayigcini ngokutshala izitshalo kuphela, itshala uthando, ukubambana kanye nokunakekela, okwenza umphakathi ube nendawo engcono kubo bonke.

Ukuze kwakheke inguquko enobulungiswa kubanikazi bomhlaba abadala kanye nababasha nokuqinisekiswa kwemisebenzi. Kufanele kube nezinqubomgomo ezicacayo zokuthi umhlaba wabo uyahlonishwa futhi usetshenziswa ngendlela enenzuzo kubo. Umhlaba kumele wabelwe ngendlela evumela abantu abasha ukuba baphile futhi bathuthuke ngaphandle kokwephula amalungelo abanikazi bokuqala. Imisebenzi kumele ibe nesikhathi eside, ihleleke futhi inikeze abantu ithuba lokukhula ezimbonini zasemaphandleni.

Ukuze athuthukise impilo yomhlabathi uZenani Msweli, wenza kanje, wafaka ikhomposti, wasebenzisa izitshalo zokuvuselela umhlabathi ezibizwa nge-cover crops, washintshashintsha izitshalo ezibizwa ngokuthi i-crop rotation, wasebenzisa umgquba wezilwane wangawugandayi kakhulu umhlaba le nto ibizwa ngani? Nge-minimum tillage noma nge-no till, wafaka umanyolo wemvelo ebizwa nge-organic fertiliser, wahlola inhlabathi njalo ebizwa nge-soil testing.